Ha ho sa tswela setjhaba molemo ho isa bana lebollong hobane lebollo lena la kajeno bana ba kgutla ba se na meitshwaro a nepahetseng moo re bonang bana ba rwakanang batswadi mme bana ba se ba bona e le banna moo ba tla kgonang hore ba laele batswadi ka tlung. Sena ebile ha sa nepahala hore re ise le bana ka dilemo tse nyane lebollong hobane batho bana ba kgutla ba fetotswe menahano le tsela eo ba phelang ka yona.

Malome ke ne ke botsa hore jwalo ka ha mme a se a re siile a na le nna jwalo ka ntate ke hlokeha ho re ke apare thapo empa ke se molekane wa mme le hape thapo ena. Na ke tlo e apara sebaka kapa phapang nako e kae hobane ke tlamehile hore beke e tlang ke kgutlele mosebetsing?

Ho pheha ka setofo sa motlakase ke hona tsela e turang hobane setofo sa motlakase se hloka motlakase o mongata hore se tle se kgone ho sebetsa hape mosebetsi le and le hape motlakase o hloka ho rekuwa ka tjhelete hobane hore o fumane motlakase o sebedisa tjhelete. Sena se ka etsa hore batho ba bangata ba sebedise setofo sa mashala hobane mashala ha a ture haholo. Le hape o kgona ho sebedisa mashala kapa yona patsi ho etsa hore ho etsa mashala a mang.

Ke nahana ke hobane ke setso ho apara kobo ha o fihla ka Lesotho le hape ho apara kobo ke setso se seholo ho Basotho ebile ke tsela eo ba bonahalang ka yona bathong hore ke batho ba Basotho ba hlahang naheng ya Lesotho.